Ke ne ke itumetse ka e ne e le lwantlha ke palama sefofane, ke ne ke ya kwa lefelong la Kapa Bophirima.

Ke setse ke palame sefofane, mme e ne e le tiro ya me gore ka 'tsatsi lengwe le nna ke palame sefofane.

Go tlhoka ticket-e fa o tsena ko boemelafofane o nna fo fatshe, o emela nako e sefofane sa gago se tsamayang ka yone, ga nako eo e le gaufi wa ema wa tsamaela go na le mo ba bontshang mo teng gore sefofane sa gago se ka mo letlhakoreng le feng. Ba tlabe ba go supetsa o bo o tsamaya o tsena o tsamaya ka yone tsela eo ya go go isa ko sefofaneng sone se se yang kwa Nigeria, le ga o tsena ko Nigeria o dira fela yalo.

Ka maswabi, mo toropong ya rona ga go na dibese, ga di a letlelelwa.

Mathata a o ka kopanang le yone ke gore o ka fitlhela e le gore o lebetse karata eo kgotsa karata eo e latlhegile nako ya teng o sena tšhelete ya go patela.

Ke go obamela melao ya tsela le gore o ka se kgweetse bese o se mo molaong ebile o sa letlelelwa, ka jalo ga o kgweetsa bese o itse gore motho yo o nale bokgoni jwa go ry-a bese eo.

Badiredi ba dibese fa ba strike-a ba ama batho ka tsela e e sa siamang ka gore ba tshepetse mo go bona gore ba ba ise tirong go raya gore ga ba tle go ya tirong kgotsa ba ya go fitlha ko tirong ba latetswe. Dikotsi tse di ka diragalang ke gore batho ba feleletsa ba fisa dibese go na le batho ba ba gobalang ba bangwe ba tlhokafala.

Ke nako e e beilweng e ba itseng gore e ya ba berekela. Mo mosong batho le bana ba ya dikolong ba ya ditirong, motshegare bana ba dikolo ba tswile le batho ba tšhaisitse ko meberekong ba leba go ya gae. Nka se dire sepe ka go ema ka dinao ka gore mo beseng go na le mo itshireletsang teng ebile o letleletswe go ema.

Nnyaa ga ise ke tsamaye ka siwa ke bese jaaka ke tlhalositse mo toropong ya rona ga gona dibese ga di a letlelelwa.

Nnyaa ga ise go tsamaya gwa nna le ditshupetso tsa dibese mme fela ke itse gore bapagami ba amega ka gore ba tshwanetse ba ya kwa mafelelong a ba tshwanetseng ba ye ko go one ka nako e rileng, ka jalo ba tshepetse mo go tsone dibese go raya gore ka lona 'tsatsi leo ga ba ye go kgona go ya koo kgotsa ba ya go latelwa.

Re seke ra lebala gore bese ke kgwebo, e ka se tsamaye motse yotlhe go na le ditsela tse e tsamayang ka tsone tse dingwe e sa tshwanela go tsamaya ka tsone.

Go bua nnete ga ke amege gope ka gore ga ke motho yo o dirisang dibese ka di seo mo toropong e ke nnang mo go yone.

Lesome ka gore ke atle ke utlwe batho ba ba dirisang dibese ba bua gore ditlhatlhwa tsa teng di kwa tlase ebile ba tsena ka nako ko ba yang teng.